Haeba ke ne ke na le lebaka la ho ya toropong letsatsi le leng le le leng mme ke tlameha ho tloha motseng wa heso, ke ne ke tla nahana ka ditsela tse mmalwa tsa ho etsa hore leeto la ho ya mosebetsing le tle le kgonehe. Ho tsamaya ka koloi le ba bang ba na leng kemiso e tshwanang ho ka thusa ho fokotsa mathata a di palangwa le ho fokotsa ditshenyehelo. Hape Ke ka nna ka sheba hore na hwa kgoneha hore ke sebetse dihora tse ngata kapa ke sebetse ka thoko. Ho phaella moo ho hlahloba dikgetho tsa dipalangwa tsa setjhaba tsa sebaka seo e sita le haeba di dikanyeditswe ho ka ba molemo. Haeba ke tshwenyehile ka ditsela, nka nahana ka ho palama baesekele kapa ho sebedisa terena ha ho kgoneha, ho etsetlehile ka sebaka seo ke leng ho sona. Qetellong ho fumana mokgwa o leka lekaneng wa bophelo ba toropo le maitshidiso a lehae. E ne e tla ba ntho ya bohlokwa.